Ngingamubuza ukuthi mngani wami kungabe usuqalile na ukubona bona, ngabe usunaye umuntu ombonayo, kodwa ngingabe sengimucebisa ngokuthi aziphathe kahle kulona lonke uhambo lwakhe acabangele yena nekusasa lakhe. Kukho konke akwenzayo azibeke phambili yena, abeke injabulo yakhe phambili.

Izinhlanga zihlukene ngendlela ezenza ngayo amasiko, kodwa isikhathi esiningi ngokomphakathi uyangenelela kakhulu ekusekeni loyo osuke enzelwa loyo mcimbi. Yize-ke lo osuke eyenzelwa loyo mcimbi ebhekana nezinto noma nezimo eziningi kakhulu ezahlukahlukene kodwa ukwesekwa ngumphakathi lokho kumunikeza amandla okuba eqhubeke nalowo msebenzi akawenzayo.

Lokho kusiza ekutheni abantu laba abadlulelwe umuntu omdala noma izihlobo noma laba ekade bemthanda baduduzeke kuwusuku lakhe lokumfihla, futhi ngenye yengxenye yokumkhapha noma kungenye yezindlela zokumkhapha noma zokumphelezela endleleni yakhe yokugcina nokuyombeka endaweni yakhe yokugcina. Kungasase kuqhuma isililo kuphela.

Ukugqoka izingubo zesintu noma imvunulo nsuku zonke kungasiza kakhulu ekutheni abantu bekwazi ukuzihlonipha futhi bazi imvelaphi yabo. Bengazi nokuthi bona bangobani basuka kuphi, abantu bakubo bangobani bona futhi babesuka kuphi. Kungasiza kakhulu futhi nasekulondolozeni imali yokuthenga izimpahla nasekubukisaneni. Lokho kungenza ukube kungabi lula ukuba kubonakale ukuthi imuphi ohlwempu, imuphi futhi onemali kakhulu.

Imidanso okungeyesintu njengokugida indlamu neminye imigido, kodwa isikhathi esiningi kuyagidwa. Lapho kusuke kugida khona abantu besilisa noma abesifazane. Kuwukubungaza imcimbi esuke ikhona futhi kukwenza ukuthi abantu abaningi okungamaZulu behlangane bebonisane befundisane ngosiko lakwaZulu.

Ngingagqoka imvunulo okuyiyona eveza isiko lakwaZulu njengomuntu wesilisa, futhi umdanso engingawenza kungaba umdanso oyamelene nendlamu, ukuze nabantu engiyobe ngibenzela ukuba bebuke lowo mdanso bazi ukuthi lowo mdanso uyamelene nesiZulu noma uyamelene nesiko lakwaZulu ukugqugquzela ukuba izingane noma intsha ezayo ingalilahli isiko lakwaZulu.

Ngingenza ngokusemandleni ami ukuba leyo nkinga ayixazulule. Into yokuqala engingayenza ukuba ngithole imbangela yokuba bexabane. Ngingaliqala nje phansi udaba lwabo ukuthi kwenzakalani ekuqaleni ukuze beze bexabane bese ngizwa masayidi wonke omabili noma nhlangothi zombili ukuthi, kwenzakalani, ubani owaphathwa kabi yini ukuze ngizothola isisombululo esizokwazi ukuba bekwazi ukuxolelana baqhubeke nempilo njengasemphakathini.

Yebo, singafanekiselana ngesikhathi sedili lomshado, futhi lokho kungenza ukuba kungenza ukuba wonke umuntu okhona lapho athole ukudla , noma athole ulwazi ngokudla okudala osekudlule ezizukulwaneni ngezizukulwane. Kungasiza kakhulu ukuba nabantu abasha befunde ngalokho kudla nangendlela okunempilo ngayo nangendlela okubamba iqhaza elikhulu ngayo emzimbeni.

Eyi kuba nomkhulu umhlangano futhi kuba lusizo olukhulu uma kuzoba khona kwabantu abahlukahlukene behlanganisa ukudla. Loko kudla kuphuma kumnandi futhi kuba nomlando omningi. Uthola ulwazi oluningi mayelana nokudla ukuba kwaqalwa kanjani ukuze kube khona. Kwafika kanjani, kwaqhamuka nobani? Emcimbini yangakithi indlela okwenzeka ngayo bahlezi bezohlangana abantu bebonisane. Lapho uthola ukudla okusha njalo futhi okumnandi.

Umuntu wesifazane nje kumele akwazi ukuziphatha futhi akwazi ukuhlonipha abanye abantu. Kahle kahle wonke umuntu, kodwa ikakhulukazi umuntu wesifazane ukuze eyokwazi ukuthi noma eseganile ekwazi ukuthi ehloniphe abasemendweni wakhe. Ekwazi ukuhlonipha loyo oyobe engumyeni wakhe nalabo ayobe eganele khona. Kuze uyokwazi ukuthi ekhande umuzi wakhe uqhubeke ume njalo, futhi ukuze eyokwazi ukufundisa izingane zakhe indlela yokuhlonipha abanye abantu.